Tjhe, ha ke di sebedise hobane ha di tsamaele haufi le moo ke dulang teng. Ke ka hoo ke sa di sebediseng.

Ke ka mmolella hore a shebane le tsela, a kgaohane le dintwa. Hobane ha o ka etsahala hore o shebile morao, o ntse a lwana le bona ho sa natse hore ke ka mantswe kapa ke ka matsoho. Ho ka etsahala hore re kene kotsing.

Ke eo tekete ya hao ngwaneso. O tsebe hore dinako tsa rona di fapane tseo re tsamayang ka tsona. Hona le bese e tsamayang hoseng ka hora ya botshelela, hona le e tsamayang motshehare ka hora ya leshome le metso e mebedi. Mme e nngwe e tsamaya mantsibuya ka hora ya botshelela, ho bane le e nngwe e tsamayang bosiu ka hora ya leshome.

Ke hore dikotsing tse ngata tse re etsahalang mebileng, ditekesi di dula di le teng ka hare ho dikotsi tseo. La bobedi, ke hore bakganni nka ba ditekesi ba dula ba tatile, ba kganna ka lebelo mme ba sa latelle melao ya tsela. La boraro, ke la hore le ha theko ya petrol-o e e theohile, ditekesi tsona ha di theohe mme ka eo taba ke hore ditekesi di a tura.

Ska le leng la matsatsi elare ntate wa ka hane ba ya hae lapeng, ba ya KZN. Ho ile hwa etsahala hore lebidi la tekesi le tswe mme ba le bone le tsamaya ka thoko ho tekesi, mme se leya le lebile ka pele ho tekesi. Ba ile ba kgona hore ba emise tekesi, mme ba founela batho ba bang ba tlo kgonang hore ba ba thuse. Mme ba fihla moo ba yang teng ba bolokehile.

Ke hore ho bane le bakganni ba babedi. E re e mong ha se a kgathetse a kgone ho nehela dithapo ho mong hore a kgone ho mo thusa ho fihlela moo ba yang teng.

Ke hore o ye moo dibese di emang teng kapa di fetang teng ka lebaka la hore o hloka leeto mme ha hona yona tjhelete ya hore o ka palama dipalangwang tse ding. Mme ka lebaka la hore ditsela di kgethehile, o lokela ho ya moo di fetang teng.

E molemo hore ka lebaka la hore ha oe hloka, wa kgona oe fumane. Eo nka moo dulang, eo behe moo o yang teng. Eo late moo o yang, eo kgutlisetse moo o dulang. Ntle le hore o lo ema mela e metelele ya ho emela dibese kapa ditekesi.

Ke ka lebaka la hore batho ba bangata ba e nka ekareng batho ba ditekesi bana le tjhelete mme ha ba hloke tjhelete. Ke ka hoo, ha bona ba hloka thuso kapa tshehetso ba sa ba feng yona.

Ee, ehlile ho teng ho ka etsuwang hore maqheku a rona a kgahlanyetswe. Ho ka etsuwa ditekesi tse leng hore ke tse dulang dipetlele kapa ditleliniking moo eleng hore ka dinako tsa hore maqheku a lo lata dipidisi tsa ona, ba tsebe hore ka letsatsi la kajeno ba tlo amohela maqheku a leshome. Mme ba kgone hore ba kene koloing ba wa late maqheku ao ba wa kgutlisetswe lapeng. Jwalo-jwalo le ha ba ya di-grant-eng ho bane le ditekesi tse tlo kgonang hore di ba late metseng ya bona di ba ise di-grant-eng kapa mabakeng a fapaneng.

Ee, ke dumellana le yona taba eo ka lebaka la hore dikotsi di ngata ka hare ho direnke. Mme hape ka nako tse ding o fumane hore bakganni ba lwana, wena ha o tsebe letho hore bakganni ba lwana. Ho ya renkeng o lo emela tekesi mme o utlwe ka kulo ya bullet-e e se kena ho wena mmeleng wa hao kapa bathunyana. O se o tlameha o balehe hore o kgone hore o pholose bophelo ba hao.

Ka mokgo ke halefileng ka teng ha ke utlwisisi hore ke ka lebaka la eng o bona hore ke batla ho kena moo, mme wena oe qobella ha o kena pele o lo park-a koloi ya hao empa o bone hore ke batla ho kena le nna ke pake koloi ya ka moo. Ha ho etsuwe jwalo monna, ha ho etsuwe jwalo hohang. Le ka mohla o le mong o se phethe oe etsa ntho oe entseng. Re le batho ha re tshwane. Tsatsing la kajeno o kopana le nna ke a bua feela ke a feta, ka le leng la matsatsi o tla fumana motho a ka lematsang koloi ya hao kapa a lematse wena.